Ndibacebisa ukuba bazifundise ukudlala ibhola yombhoxo. Ewe, amantombazana awayidlali kangako ibhola yombhoxo. Kodwa loo nto ibanceda ukuba bahlale besemandleni, bahlale benawo amandla, babe , babe rayithi nalapha emzimbeni nasempilweni bahlale, ibancede kakhulu loo nto leyo. Ngoko ke bendinocebisa ibhola yombhoxo nebhola yomnyazi. Ibhola yomnyazi iza kubancedisa ngokuba bacinge, bakwazi ukuba basebenzise iingqondo zabo.

Into enokundenza ndibe ngumdlali wombhoxo olungileyo yinto yokuba ndinawo umzimba. Ndinomzimba omkhulu kwaye ndiyakwazi ukubaleka. Ndicinga ukuba ndingakulungela ukuba ngumdlali wombhoxo, kodwa ke into enokundenza ndingakwazi ukudlala yinto yokuba xa ndibaleka ndiphelelwa ngumoya ngexesha.

Into eyenza iiholide zikaDisemba zahluke kwezinye iiholide yinto yokuba ngoDisemba wonke umntu uya ekhaya. Izikolo ziyavalwa, amashishini amanye ayavalwa nasemisebenzini abanye abantu bayavala bakwazi ukuchitha ixesha neentsapho zabo.

Kwiphondo endihlala kulo into eyenziwa kukuba kube khona iibhasi, iibhasi ezo ziza kuthatha abantu zibase kwindawo yokubukela khona ibhola. Ngoko nyaka ka-twenty ten kulungiselelwa iNdebe yeHlabathi, ezo bhasi zazizothutha abantu zibase ziphinde zibabuyise kwiphondo.

Into ebaluleke kakhulu kum ebomini bam yinto yokuba ndigxile kwiincwadi zam, ngokuba ndiyazi ukuba kunyaka olandelayo ndizoba ndingumfundi webanga leshumi elinesibini. Kwaye xa ndingumfundi webanga leshumi elinesibini kunyanzelekile ukuba xa iidyunivesithi zivula zivulela unyaka olandela lowo ndikwazi ukusebenzisa iziphumo zam zebanga leshumi elinanye ukuze ndifumane isithuba sokufunda. Ngoko ke eyona nto ibalulekile kukugxila ezincwadini zam.

Ndicinga ukuba mna andinokwazi ukuba ngumdlali weqakamba kwaye ke andikulungelanga ukuba ngumdlali weqakamba. Kuba ndinomzimba omkhulu kakhulu kwaye loo nto izawukwenza kube nzima ukuba mna ndikwazi ukudlala umdlalo weqakamba.

Into efika kuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngemidlalo yebhodi ngumdlalo wetshesi, kuba umdlalo wetshesi ndiwuthanda kakhulu kwaye ndiqhele ukuwudlala nezihlobo zam. Nguwo ofika kuqala kunye nomdlalo wemakariti, ii-cards, ngumdlalo esikhule siwudlala njengabantwana. Ngoko ke nguwo ofika kuqala engqondweni yam.

Ndike ndathatha inxaxheba kukunyuka intaba. Ndandisenza unyaka wam wokuqala edyunivesithi sikhitshiwe sisikolo, sahamba saya kule ndawo. Sithe sifika kwilanga lesibini kwathiwa siyokwenyuka intaba. Loo nto leyo yayiyinto entle, yayiyinto endandiyithandile. Ndingayenza futhi ukuba ithuba ndinganalo.

Ndingathi yiBafana baseMzantsi. Esi siteketiso lona kukuba igama leqela lethu okwangoku yiBafana Bafana, ngoko ke laa Bafana andifuni kumshiya emva. UMzantsi yona, Bafana Mzantsi, uMzantsi umele ilizwe lethu, kuba kaloku iBafana Bafana idlalela iMzantsi Afrika.

Ndicinga ukuba liyakhula kuba iMzantsi Afrika ihamba phambili ngoku ngokomdlalo wombhoxo. Ukususela kunyaka ka-twenty nineteen iqela lethu liwina iNdebe yeHlabathi ukuza ngoku kulo unyaka. Ndicinga ukuba izinto zihamba kakuhle kakhulu kwaye inkqubela phambili ikhona.